Ee, nkile ka utlwela ka dipolasi tse sa kgathalleng bophelo bo botle le polokeho ya basebetsi ba Tent. Ke dipolasi mo beng kapa batsamaisi ba sa tsotellehe ditlhoko tsa basebetsi ba bona, maemo a kotsi a kenyeletsang ho sefane ka diaparo tsa tshireletso, ho se fane kwetliso ya ho sebetsa ka metjhini le ho qobellwa ho sebetsa dihora tse ngata. Basebetsi ba bangata ba sebetsa ntle le konteraka, meputso e tlase le maemo a sa lokang, ho kenyelletsa ho kula ntle le thuso ya bongaka, taba ena e baka dikotsi, ho kula le ho theoha ha tshebetso.

Potso eo nka ka ratang ho e tseba haholo ke hore na, ke hobaneng a nrekiseditse polasi yeo a tsebang hantle maemo a yona. Le hore na o lebelletse hore nna ke etse jwang ha nrekisetsa polasi e leng hore mobu wa teng o mobe, ebile ha hona letho se kang sa jalwa sa bile sa hlaha moo mobung oo.

Nka qala ka ho eletsa ngwanaka ka ho mmontsha pele bohlokwa, ba ho ya di-university le di-college, empa ke kgutle ke mmontshe hore marangrang mona, di-internet-eng, ho ntse ho na le di-course tseo a ka di nkang hore a fihlele moo mo a batlang ho ya teng, a ithute a be le tsebo ya sebele ka temo.

Nna ho ya ka pono ya ka, ke bona e ka motho e mong le e mong mona naheng ya rona, a teng ka tsela e lokileng, a nang le ditokomane tse felletseng tse nepahetseng, o lokela hore a sebetse hohle moo a lokelang hore a sebetse teng. Hobane re le tjena kaofela re lwana le bophelo ebile re na le bana be leng hore re na le ditabatabelo tsa hore ba ye hole ka bo bona bophelo bona. Le ha bo le boima, le ha ho le boima ho le jwang, empa kaofela re lokela hore re ne be menyetla ya hore re leke ho phedisa bana ba rona.

Ho bohlokwa ho tseba hore temo ha e ya hira balemi fela. Temo e hirile batho ba rekisang dihlahiswa tsena tse tswang masimong, temo e hirile di-driver tsa diteraka, temo e hirile bakganni ba dikepe. Ka hoo, hee ke bolela hore temo e bohlokwa haholo naheng ya rona, e hira batho ba bangata.

Nna ho ya ka nna nka sebedisa leano le leng, mohlomong nka sebedisa leano la hore ke leke hore ke hire batho bao ba bolawang ke tlala ba dulang pela polasi ya ka, hobane ho sebedisa dibetsa ho leka ho tshosetsa kapa hona ho lematsa batho bao ba senyang polasing, ka nnete ke tsela e senang botho eo. Qetellong ya maqetello batho bao ba tlo leka hore le wena ba leke ho utlwisa bohloko, jwale ke bona e ka tsela ya hore o qobe tse ding tsa dintho ke hore, o leke hore o sebedisane mmoho le bona batho bao, haeba le bona ke batho ba ikemiseditseng hore ba ka sebedisana mmoho le wena hore le leke hore ho fele tlala eo.

E mong wa batho ba sa dumelleng hore dihwai di ka nyolla theko ya dijo ntle ho mabaka. Le ha polasi e ka ba hole dihwai di ama theko ya dijo ka mabaka a kang ana, boemo ba lehodimo bo amang palo ya dihlahiswa, dipalangwang tse turang di eketsa theko, ha dijo di le kgutshwane theko ya nyoloha, ha ditjeho tsa temo di nyoloha dijo le tsona dia jara.

Ho ya ka tsebo ya ka, dihwapa ke nama ya kgomo, kapa ya nku, kapa ya podi e nkuweng ya omiswa, mme hwa kenywa dintho tse kang bo di-spice ho etsa hore e jehe, mme e be monate.

Ha ke so ka ba ke utlwa ka taba tse kang tseo, empa ke nahana hore ketso ya mofuta oo ke ya botlokotsebe, mme balemi ba lokela ho sebedisana le maponesa ho leka ho thibela ketso ya mofuta oo hore e etsahale.

Nna nka mo kgothalletsa ho hirisa sebaka seo, ha feela a sa hirise kaofela, hobane karolo eo a tlabeng a hirisitse ho yona e tlo kenya ho hong ka tlung, mme le rona re tla kgona hore re nne re jale karolong e ngwe e setseng. Ka hoo, ke nahana hore ke kelello e ntle haholo ya hore a hirise sebaka seo.

Nka leka hore ke fetise molaetsa hang hang hore, bao ba seng hole haholo ba kgone hore ba fihle ka nako. Bao ba dulang hole haholo ke tla leka hore, hoseng hang hang ha ke tsowa, ke ba late hore re tlo qala ho kotula.

Re tlameha ho utlwisisa hore, theko ya ntho kaofela e nyolohang e nyoloha ka mabaka a kang a bo oli, petrol-o, diesel jwalo jwalo. Tsena ke tse ding tsa dintho tse etsang hore borapolasi ba amehe hobane, dihlahiswa tse tswang masimong di lokela hore di tsamaye ebile di fihlele dishopong.

Nna nka ikgethela bophelo ba mahaeng, hobane mahaeng tjhelete ha e sebetse hakalo kalo jwalo ka toropong. Toropong o reka ntho e ngwe le e ngwe le ntho e leng hore o ka kgona hore o itjalle yona ka jareteng ya hao, o tlameha o e reka hobane o le toropong.

Mmuso o lokisa sena hobane mehleng ya pele, batho ba bomme ba ne ba hateleile haholo, ka baka la meetlo ya rona eo re nang le yona. Jwale kajeno dintho di fetohile mmuso wa ba tshehetsa, mme wa ba ba matlafatsa hore le bona ba kgone hore ba be le masimo eo e leng a bona. Ke ntho e ntle haholo hobane, e ne e le ntho eo e neng e sa dumellwa pele, le ha ke sa tsebe mabaka a ka etsang sena.

Ke nahana hore mohlomong ba lokela hore ba sebedise tse ding tsa dintho tsa technology ya kajeno, tse tshwanang mohlomong le bo di-sprinkler hore ba kgone hore ba nwesetse tamati ya bona neng kapa neng.

Nna nka eletsa ntate Kolobere hore a leke ho lokisa terata eo ya hae, mme a sebedisane le seponesa sa hore ba thibele batho bana ba kenang masimong a hae ba mo senyetsa. Ho bona batho bao nka rata ho ba eletsa hore, ketso ena e mpe eo ba e etsang le ha mabaka a utlwahala hore na hobaneng ba e etsa, ha se ntho e ntle ebile ke ho senyetsa motho e mong e motsho.